Kuyadingeka kuyadingeka kakhulu ukuthi uphile nabantu ngoba kunesisho esithi, izandla ziyagezana, lapho usiza omunye naye uyakusiza, ukhala ngento umuntu uyakusiza. Ukuhloniphana yilokho abasho ngako bathi ubuntu, kubalulekile kakhulu nakuthi uwumuntu usize omunye umakhelwane noma ubani emangweni or emphakathini othize ohlala kuwo.

Ukubamba umngcwabo wangakithi lelilahlekelwe lilunga lomndeni kungaba ichaza elinhle kakhulu ngoba kuyabonakala ukuthi ngiyasapota, ngibanika nesiluleko sokuthi mabehlise inhliziyo ezibuhlungu ngoba bathi, alwehlanga lungehlanga. Kumele siphathane sibe munye kuze umsebenzi welunga lomndeni uhambe .

Ngingadweba isiginci samajongo kuhlanganiswe konke nesibhaca, konke loko okwenziwa amaZulu, ngibe ngikuhlanganisa kube yinto yinye. Konke nje nemiculo eculwawo kakhulu o-masikandi kakhulu, ya kakhulu kati .

Umphakathi wakwaZulu wakwaZulu wekulandisa uNomalungelo unomcimbi wekuthoba kutsi ukulungele ukuba wesifazane, kumele aziphathe kahle. Abe ngumuntu obalulekile emndenini, obalulekile emangweni olalelayo abantu, athande abantu emangweni, athande abantu basekhaya, nabo .

Umndeni amasiko udinga ukuthi usekwe ngaphambi kokuthi uwondle, udinga amakhansela, udinga abaluleki abaphathi bendawo, izinduna kuthi balulekwe labo bantu baluleke lowo mndeni loyo kuze yonke into ihambe kahle.

Ophethe le ndawo ukuthi ngibe ngikhethwe kuthi ngiluleke abantu ngobuntu, ubuntu busebenza kuwo wonke umuntu lokhona emangweni nangu umuntu kumele ube nebuntu, ukuthi uhloniphe muntu umthande kuze sibe muntu munye emangweni. Sisizane, sithandane ngayo yonke indlela ekhona emangweni, silulekane, sinikane nenhlonipho neligunywa lekuthi siphumelele emangweni.

Esigodini sakwaBiyela kwaba nomthelela omuhle kakhulu ukuthi abafana abasoka, bathomba empilweni yabo ukuthi kubalulekile ukuthomba nawumfana ene kumele uthombe ngesikhathi esifanele esifikile. Ungathombi esikhathi esingakafiki ngoba uzoba nenkinga .

Kumele intombazane ezothomba kumele ilindele ukuthi ibe umuntu obalulekile, umuntu onesizotha ohloniphayo noma kunini angathathwa aye kulelnye ikhaya alotsholwe abe umuntu womndeni lomunye. Kuze abe nezingane, abe nemndeni omusha.

Izintombi namajaha lezi zihlangana khona emphakathini zokuthomba kumele zizibambe kuthi zingahaleli, zingabi nokuthi zizofuna umuntu phakathi. Mazibe abantu aba-right, abantu ababalulekile.

Izingoma, imidanso yakwaZulu inezindaba ezinhle kakhulu zosiko, izindaba ezinhle kakhulu zobulungu, zinezindaba ezinhle kakhulu zifundisa abantu kakhulu, nemidanso yabo yinhle kakhulu. Uyakhona ukudansa noma ngabe uwakulelinye izwe uyakhona ukudansa umdanso wesiZulu.